Injengesipaji nje esisepokothweni engekho onosexutha okanye asibe ngoba nguwe wedwa uzawukwazi ukuyivula. Uyakwazi kuyo uthumela imali kwii-bank zonke zahlukeneyo, ukwazi ukuthenga umbane kuyo, uyakwazi nokuthenga i-airtime.

Hayi leyo yinto engenamsebenzi ngoba ke zikhona izinto ezinje ngoGoogle apho ukwazi khona ukukhangela ujonge ukuthi amagama athile athetha ukuthini. Ngapha koko ke ebhankini kubakho abantu abacacisayo, ngoko ke bendinokubuza komnye wabo ukuthi loo magama endingawaqondiyo uba athetha ukuthini.

Yinzala ethobileyo okanye encinci, ngoba le malimbeleko, i-microloan, njengoba ixesha lokuyibuyisa incinci nenzala yayo nayo iba ncinci ngokunjalo.

Andiyiboni iyinto ilizwe elingakwazi ukuqhubekeka nayo ixesha elide. Khumbula uba zininzi kakhulu iinkonzo ezisezisimahla, noba kungabuyiswa ke laa nto yayisenziwa phambili phaa apho umfundi wayefundiswa ze athi akufumana umsebenzi ayibhatale imali, kulungiselela nabanye abafundi abeza emva kwakhe abazidingayo izibonelelo.

Andisoze ndizive kamandi kwaphela kwaye ke isisombululo ingakukufowunela i-service provider, ndiqonde uba ngaba ingxaki ibindawoni okanye impazamo ibindawoni.

Kungangenxa yembali yemali yomntu okanye i-credit score ngokwesilungu, apho kuye kuthe kujongwe khona imbali yomntu yokusebenzisa imali, eyokuboleka nokubuyisa imali.

Ewe, ngoba ibhanki nanjengawaphi amanye amashishini ilishishini, iyadinga futhi nayo ukwenza imali ngeenkonzo ezinikezwa eluntwini. Ngoko ke, hayi iyinto elungileyo yona.

Ndikucebise ke kubalulekile ukufa uba i-inshorensi ube nayo ingakumbi nje kuba usebenzise imalimboleko ukuthenga imoto. Ngoba kungenzeka mhlawumbi ube kwingozi, ingozi eza kubangela imoto ife kwaphela ingaphinde ikulungele uba sendleleni. I-inshorensi ke iye ithathe indawo apho ngoba iye ikubhatalele. Ngapha koko ke uba awufuni uyithatha uya kushiyeka unesosimhokamhoka setyala lemoto ongasenayongo.

Ndicinga uba ingangabantu abalishumi ikakhulukazi kulaa ntlobo yezitokfela apho ngenyanga kuthi kunikwe umntu abe mnye, ngoba khumbula ukuthi ngenyanga yokuqala enyakeni abantu abaninzi abanamali and then ngeyokugqibela ke ngoku abantu bathe saa, baya kwiindawo ezahlukeneyo. Loo nto ke inganceda ukuthi kulena inyanga yeshumi elinanye uba kuyahlulwa, wonke umntu ahlulelwe kobelwe ngendlela efanelekileyo.

Ingase uyiqonde ukuba ezi ngcebiso zam aziphumi kwindawo yokufuna ukulawula, kodwa yeyokuba sendikhe ndahamba umgama. Ngoku izinto ezinje zinto ezidingekayo ngoba ingomso asilazi, awazi uba ungasweleka nini. Kuthi ke xa uswelekile kwenzele ungabi loxanduva labantu okanye ushiye abantu nemithwalo namatyala okungcwaba, kuye kulunge ke ukuvula umasingcwabane.

Ndicinga ixesha elininzi iba kukukholisa izidingo zabo ngoba kulula ukusebenzisa imoto. Mhlawumbi senze umzekelo, kusebusuku kukho ingxaki eyenzekayo efuna kuhanjwe, izithuthi zikawonkewonke azikho. So, ibe yinto elungileyo ekubakholiseni.

Olu hlobo lweakhawunti ke luthi lutsale imali kwiakhawunti yakho oyisebenzisa imihla ngemihla, ikugcinele ngexesha lakho lesivumelwano, ungathatha iintsuku ezisixhenxe okanye inyanga noba ziinyanga ezintathu njengoko ubona kufanelekile. Kuye ke kufuneke xa uza kuyikhupha imali ukuthi ucele ibhanki uyixelele ukuthi ngexesha elithile uza ukuyikhupha. Yona ke ibhanki iye ikunike ithuba elingangeentsuku ezo ezisixhenxe uba uthathe zona okanye inyanga. Uze uthi ke uba imali uyifuna phambi kwexesha elo lesivumelwano uye ubhatale imali for ufuna imali phambi kwexesha lesivumelwano.

Liye lisebenzise likaxakeka apho ungenayongo imali eyaneleyo yokuthenga izidingo zakho. So, iye ilunge kuloo ndawo and nenzala yayo ayibi yimali noko ethe xaxa.

Kukusebenziseka kwaloo naphi na nangaliphi ixesha, ngamanye amaxesha imali asinayo yokuya kugqirha. Liye lilunge ke nangexesha le-emergencies.

Kukufikelela kwiinkonzo zikawonkewonke nezikufutshane, iindawo ezinjengezikolo nezibhedlele ingayinto yokuqala ke endiyijongayo xa ndikhangela ikhaya.